Isikole sibanalo ilungelo lokuthi uma sibona ukuthi omunye wabafundi unegciwane elingafaka abanye abafundi engcupheni. Licele abazali ukuthi bamis'umntwana ukuz'esikoleni ukuze alulame kahle ekhaya, kodwa okunye abangakwenza ukuze umfundi engeke alahlekelwe zifundo zakhe ukuthi basebenzisane nomzali ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wesikole wosuku nosuku uyawuthola aze abuyele esikoleni.

Njengomuntu okwaziyo ukusebenza ngaphansi kwengcindezi nangaphandle nokutatazela, into yokuqala engithe mangibhekene nalesi simo ngaqala ngayo ukuthi ngifake i-strategy sokuthi sibeke phambili iy'ncingo zabantu abadinga kakhulu usizo oluphuthumayo abaphakathi kokufa nokuphila. Ngasengithi akuvulwe zonke iy'ndlela olayini bokuxhumana abanjengo-WhatsApp kanye nama-email ukuze wonk'umphakathi uzokwazi ukuthi axhumane nathi sikwazi ukubalekelela ngalesi sikhathi singenawo ugesi.

Ngaphandle kokudonswa kwegazi zikhona nezinye iy'ndlela zokuhlolelwa igciwane le-HIV njengoku chofoza uthola imiphumela emva kwemizuzu emibalwa kanye nalokhu kokuzihlola wena ekhaya nakhona .

Kubafundisa ukwamukela umthwalo wemfanelo kuphinde kubafundise ukubekezela, kubafundise ukuzimela, kubafundise ukubonga, kuphinde kubafundise kakhulukazi ukubaluleka kokudla okunomsoco nokunempilo ngaso sonke isikhathi.

Izinselelo ezivame kakhulu kulesimo ikakhulukazi kub'ungabi naye umuntu mhlawumpe osuke ezogcina umuntu wakho osemdala ongakwazi ukumnakekela ngaso sonke isikhathi uma mhlambe wena usemsebenzini noma ungekh'eduzane. Ngaleyondlela ugcina usuphoqeleka ukuthi uthathe omdala wakho umuyise ekhaya labadala ukuze ezonakekela futhi ezophepha ngasosonk'isikhathi.

Okubaluleke kakhulu ukufundisa iziguli ukuthatha ngokuthatha amaphilisi, nokubaluleka kokwathatha kahle futhi ngesikhathi. Bangasebenzisa ney'ndlela ey'hlukene, bangasebenzisa uhlelo luka door-to-door ukukhipha onompilo ukuthi bahambe babheke iy'guli zabo emakhaya baqikelele ukuthi ziyayithath'imishwanguzo ngendlela ekuyiyona ngasosonk'isikhathi.

Ibenkulu kakhulu inselelo esibhekane nayo umasifika esigamekweni mina nethimba lami. Besingazelele ukuthi kanti umlilo lo esiya kuwo mkhulu futhi ubhebhetheka ngesivinini esikhulu kangaka. Kuke kwasiphoqa-ke ukuthi sibize elinye ithimba ukuthi likwazi kusilekelela ukunciphisa isivinini somlilo ngendlela ebesihamba ngawo, kodwa-ke ekugcineni sikwazile ukuwunqoba.

Ukuphuma ezidakamizweni noma ophuzweni oludakayo kuyinto enzima kakhulu empilweni yomuntu, ngakho-ke uma esethathe isinqumo sokuthi aphume, kubalulekile ukuthi asekeleke ngendlela. Okubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi akabi sendaweni eyodwa futhi nabantu abodwa akade enendlela yokuthola ngazo izidakamizwa noma uphuzo oludakayo. Okwesibili, ukumenza angabi nas'isikhathi esanele sokucabanga ukubuyela emuva. Lokhu ungakwenza ngokuthi mhlampe umfake esikhungweni lapho bezofundiswa khona ngamaciko, imisebenzi yezandla ngamabhizinisi ukuze kube kuningi akuzuzayo angabi naso isikhathi sokucabanga iy'dakamizwa nophuzo oludakayo.

Zonke lezi zici ezingenhla zidlala indima enkulu kakhulu akushayiseni kwezimoto emgaqweni, ngoba uma umgaqo ungekho esimeni uphazamise abashayeli. Uma umshayeli naye ekhathele futhi ozela noma ephuzile kuphazamis'abanye abashayeli nezinye iy'moto. Nokuthi uma ngabe ama-design noma ama-sign omgaqo engacacile engabonakali kahle ngokunjalo nawo aphazamis' ukuhamba kwey'moto.

Uhulumeni angaqhubeka nemikhankaso yokufundisa nokuqwashisa ngegciwane le-COVID-19, aphinde aqinisekise amalunga emiphakathi yaseNingizimu Afrika ukuthi izinsiza zimi ngomumo ukubhekana ngqo nalolu bhubhane lwegciwane.

Umnyango ungalekelela ngokuthi uhlinzeke izindawo lapho abasebenzi bawo bezokwazi ukuthi bayekuzona uma bezizwa benengcindezi noma bedinga ukululekwa ngokwengqondo. Baphinde babahlinzeke ngayo yonke into noma ulwazi abazoludinga ukuze bezokwazi ukuthatha iy'nqumo ey'fanele umakwenzeka omunye wabo edinga usizo noma edinga ukululekwa ngokwengqondo noma ezizwa enegcindezi.

Izidingo zokuqeqeshwa zehluke kakhulu kulamaziko wonke, ikakhulukazi le yezokucima komlilo ngoba yona idinga ukuthi bafunde ukuziphephisa, bafunde ukuphephisa umphakathi, baphinde bakwazi ukumelana nezimo ezinzima ababhekana nazo emsebenzini wabo.

Yebo, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bagonywe. Ikakhulukazi ngoba imizimba yabo yona isuke isibuthaka, ngaleyo ndlela basengozini enkulu yokuthola izifo, ngokushesha.

Kungaba ney'khungo lapho bezohlangana khona benze imisebenzi yezandla noma banikwe izithombo zokuthi batshale emagcekeni emakhaya okanye bagqugquzelwe ukuthi bazivocavoce ukuze imizimba yabo izohlale iphapheme futhi ikhuthele.

Umfundi owayesequlekile kwamele ukuthi ngiphuthume ngigudluze bonke ababemngungile ukuze ezokwazi ukuthol'umoya akwazi ukuthi aphefumule kahle. Ngabe sengimulalisa ngendlela ezokwazi ukuthi kuvuleke ipayipi lokuphefumula. Ukusuka lapho ngibese ngifonela abosizo lokuqala. Loko kwasiza kakhulu futhi bafika nje ngokuphazima kweso. Okwakubaluleke kakhulu kunakho konke ukuqinisekisa ukuthi usiko lokufunda nokufundisa luyaqhubeka ngalolo suku esikoleni kwabany'abafundi nokubaqinisekisa ukuthi njengoba sekufika abantu bosizo oluphuthumayo uzakwabo uzolulama.

Umngani ngingamhlalisa phansi kuqala ngimchazele noma ngimuphe ulwazi enginalo mayelana nama-booster e-COVID. Ngiphinde ngimxwayise ngokubaluleka kokungathathi zonke izinto ezibhalwa ey'nkundleni zokuxhumana azifakel'ekhanda. Ngiphinde ngimxwayise ngobungozi bokusabalalisa ulwazi olungalona iqiniso futhi olungaphumi ezikhungweni ezifanele.

Konke okungenhla kunomthelela omumbi futhi omkhulu kakhulu emgaqweni. Umangabe kunesiminyaminya isikhathi esiningi lokho kudala ukuthi izimoto zigcine sezisondelene eduze zingasakwazi ukushiya isikhala sesinqumo zomgwaqo phakathi nendawo. Ngaleyo ndlela izinga lezingozi liba likhulu futhi kuyalibazisa kakhulu uma kunesiminyaminya emgaqweni, lokhu okudala ukuthi abashayeli baze bagcine sebephelelwa isineke.

Ezibhedlela zethu sekujwayelekile ukuthi uzwe kuthiwa abasebenzi bayashoda. Ngaleyondlela ukugcwala kwezibhedlela ngoba abantu bengakhoni ukukhokhela odokotela nokuya ey'bhedlela eziy'mele kudala ingcindezi kakhulu kubasebenzi basesibhedlela, okwenza ukuthi indlela yokusebenza igcine iphazamiseka kakhulu. Kodwa ophazamiseka kakhulu yilo osuke edinga usizo isiguli ngoba ugcina engalutholanga usizo oluphuthumayo ngenxa yokugcwala noma nobuningi kwabantu.

Ngafunda ukuthi kubalulekile ukuthi wonke umuntu akwazi ukuhlinzekela ngosizo lezokuqala phecelezi i-first aid ngoba, ukugula komuntu noma isidingo sosizo lokuqala singavela noma inini futhi noma ikephi. Kungenzeka umuntu azagcine eselahlekelwa impilo yakhe ngoba kungakho umuntu okwazi ukumsiza ngaleso sikhathi. Ngaleyondlela kubalulekile ukuthi wonke umuntu kungabe yisesikoleni, ngabe yisemsebenzini ngabe isezindaweni la kuhlangana khona abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Kubalulekile ukuthi kubekhona umuntu owaziyo ukuhlinzeka ngosizo lezokuqala.